Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama bo tlhoka tiro ka ditsela di le dintsi, bogolo jang ka go ba kganela go bona ditiro le ditšhono tse dingwe. Mo nakong ya gompieno batho ba bantsi ba dirisa inthanete go batla ditiro, ka jalo fa o sena data go ka thatafatsa go bona tiro.

Ke dirisa data ya MTN ke e reka ka fifty rand, e ntsaya fourteen days.

Tlhwatlhwa e ke e rekileng , e ke e rekileng ya data mo go di e fitileng ke three gig, mme ke rekile ka fifty rand e ntsaya lobaka la fourteen days. Fa motho a reka data o tshwanetse a lebelele matsatsi le gore data eo e tlo nna bokae.

Nka rata go dirisa gig ya ten gig e ka nfitlhisa mo kgweding, nka rata fa e ka tsena ka di ten.

Thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yone ka go tokafatsa ka bonako, go tsamaya ka bonako le go dirisa didiriswa tsa thekenoloji ya mafaratlhatlha ka bonako, bonako jono bo tla letla gore go dirwe thulaganyo tse di tlhokang bonako le go dirisa didiriswa tsa thekenoloji ya mafaratlhatlha ka bonako, go tokafatsa tsa bonako jono go tla letla gore go dirwe thulaganyo tse di tlhokang bonako le go dirisa didiriswa tsa thekenoloji ya mafaratlhatlha ka bonako.

Data ke didiriswa tsa thekenoloji tsa mogala di dirisiwa go fetisetsa le go romela tshedimosetso jaaka ditsela tsa go tlhola inthanete, go romela melaetsa WhatsApp, dikgatiso tsa Facebook, go dirisa di dibidio tsa le YouTube le go dira tsa thekenoloji ya .

Fa data ya ka e ka fela ka nako nka utlwa botlhoko, data e tura go ya ka nna gore ke boloke data ya ka nka netefatsa go tima mobile data fa ke sa e dirise ka e tima gore e kgone go bolokega.

Ke kgotlang e e tlwaelegileng go reka mowa go na le data mme go fetolela mowa go data go motlhofo mo di tsotlhe tsa mogala tse dikgolo tsa Aforika Borwa. Mokgwa o o tla ratang go gaisa ke go dirisa USSD code ka gore o motlhofo ga o tlhoke inthanete ebile o ka dirwa ka nako enngwe le enngwe, bo go tswa go founu ya mofuta mongwe le mongwe.

Nka dirisa dilo tse farologaneng, nka mo romelela yone email eo kgotsa nka mo transfer-ela mowa gore a kgone go ithekela yona data.

Dithulaganyo tse di farologaneng tsa di data di ba ama badirisi ka gonne ga rena madi ka go tshwana gape ga re dirise data ka go tshwana, mme fela unlimited data ke yona ya botlhokwa ile ke yone e thusang ka gonne ga e fele ka bonako.

Tiriso ya megala e botlhajana e siame go ka diriswa ke baithuti ka gonne ba dira dilo tsa sekolo ka tsone. Ba research-a dilo tse ba sa di tlhaloganyeng tse ba di filweng kwa sekolong ka tsone, gape ba ithuta dilo tse ba sa di itseng ka tsone gore ba kgone go nna le bokgoni kwa sekolong.

Thekenoloji e e tswelelang go tlhabolola jaaka AI e a thusa gape ga e thuse, e thusa mo goreng e bonolo and-e e bonako, e go fa dikarabo tse o di tlhokang. Mme fela e tlo etsa gore baithuti ba sa ithuta ba nne ba ye ko AI ba e botse dilo tsotlhe.